Molemo, go dirisa di-smartphone-u, ga go reka dilo mo inthaneteng, ke gore dilo tseo diatla kwa lapeng la gago, o sa ya kwa lebenkeleng kgotsa o sa namela sepalamwa go ya kwa lebenkeleng. Mathata a go dirisa di-smartphone-u go reka dilo mo inthaneteng, ke gore dilo tseo di ka tseya nako gore di fitlhe, go ka ba le e kgolo ya gore dilo tse go di timela ditla kwa go wena, kwa lapeng.

Dikgwetlho tse di tswang mo tirisong ya di-satellite-e tsa di-dish, ke gore batho ba ka kgona go bona ditaba nako enngwe le enngwe, batho ba ka kgona go lebelela eng ka nako enngwe le enngwe, ntle le di-dish, batho gona gore ba ka dira eng, empa fela, di-smartphone-u le tsona, o kgona go lebelela ka tsona mo nakong ya nou.

Tshireletso ya bareki e ka thusa go netefatsa gore botlhe ba amogela melemo ya thekenoloji, ka gonne mo nakong ya nou, dilo ka moka di bereka ka thekenoloji. Batho tshwanetse ba amogele gore dilo di a fetoga, thekenoloji e tsa karolo and-e tshwanetse re amogele gore, re tshwanetse go e berekisa.

Tshwetso e ya dikgwebo tsa rona, e tlhoka go isiwa kwa di-smartphone-ung, gore batho kwa mafaratlhatlheng ba kgone go bona kgwebo, ntle le , ga gona gore batho ba ka tseba gore o dira eng. Thekenoloji, e re thusa go ikisa pele mo botshelong, le mo mafaratlhatlheng, ka gonne mafaratlhatlha a tletse ka batho ba ba se tswaneng, batho ba lefatshe le lotlhe.

Ditlamo tsa telephone-u, di ka tlhomamisa di-chatbot-o, le bathusi ba di-virtual assistant, ba ka dirisa difounu tsa bone, go bereka. Nna fela, ntle le thekenoloji, ga gona gore re ka dira eng, ebile babereki ba ka itemogela ka dikgwetlho tseo, ka go berekisa difounu, gore ba kgone go tswelela pele ka mmereko wa bone.

Ee, nkile ka nna le mathata a go felelwa ke data ke sa . Maikutlo a me, ntse a le botlhoko ka gonne data e a tura.

Babogedi, ba tshwanetse go founela motho wa di-satellite-e, ka mogala wa letheka, gore ba kgone go patela go bona di-channel-e tse dingwe. Ga se mahala go lebelela TV mo nakong ya nou, ka gonne le bone satellite-e tsa bone, ba di patela gore di bontshe ditshwantsho tse re di bonang mo thelebišeneng.

Ditshwenyego tsa data le tiriso ya data, le ditiriso ya yone mo nakong ya segompieno, di na le mosola empa fela, di bitsa madi thata ka gonne, di a tura, data e a tura, le go e berekisa go a tura.

Ke ka ntlha ya gore, kwa dikolong tsa lefapha le ke leng mo lona, go ne go na le di-Wi-Fi tsa mahala, empa fela, nna le ditsala tsa me ne re rata go ya ko teng re ilo lebelela dilo tsa thekenoloji ko teng, empa fela, di-Wi-Fi tse di tshwenya, go bontsha dilo tse, nako nngwe ga di bereke, nako nngwe di a bereka.

UPS, ke power supply e dirang gore Wi-Fi e bereke empa lentse mabone a se teng, lentse motlakase o se teng. Wi-Fi e bereka lentse motlakase o se teng, ka lebaka la UPS.

Melemo le dife tse di tswang mo tirisong ya ditlhopha tsa mekgwa ya thekenoloji mo go rekang dithuto mo inthaneteng, ke ka ntlha ya gore application-e ya gago e ka dumelwa, empa fela, lentse e ke dumelwa, ba kgona go botsa gore, ga oa dira tsone. Thekenoloji e phala ke go apply-a ka pampiri.